Isigenama sihlahla esitholakala emmangweni begodu lokha umuntu nakazizese ngaso siyaluma. Sisebenziselwa esikhathini esinengi ukuhlambulula iingazi.

Imiphakathi ingabasiza ngokuthi babavakatjhele mihla namalanga begodi babuye babakhumbuze ukuthi bathathe imitjhoga yabo. Benze isiqiniseko sokuthi badla ukudla okunepilo.

Kokuthoma, iindlela ezimbi zikhandela bona.

Ngokuya ngami abathengisi beenhlahla endleleni, akukafuze babotjhwe ngombana bathengisa iinhlahla zesintu ongeze wazithola noma kukuphi.

Unophehlwana angakghona ukuthutha abantu abalitjhumi ukuya ebantwini abamatjhumi amabili nge-iri.

Iye, lokhu kungenza bonanyana kubebhedere, nangesikhathi umuntu afika esibhedlela kungaba

Ibhade sitjhoga esitholakala entabeni.

Kanengi abantu abahlala eendaweni ezisemakhaya, ungatholakala

obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, abantu abalupheleko bavame ukulahlekelwa yingqondo. Kwesibili, abantu abalupheleko bafuna itjhejo elinengi. Kwesithathu, imindeni ungatholaka ukuthi ayinazo zoke iinsetjenziswa engazitlhoga bonanyana ikwazi ukunakelela umuntu olupheleko.

Imisebenzi yesintu engiyaziko eqakathekileko, ukuba yisangoma, ngumphorofithi namtjhana yinyanga.

nawuphungako, kuthatha isihlahla usifafaze ijarida namtjhana indlu yoke ngomnqopho wokuqotha imikhokha.

Isizo lama-ambulensi elifunyanwa bahlali bemaplasini, alifani naleli elifunyanwa bahlali bemadorobheni ngombana bemadorobheni isizo balithola msinyazana, kuthi bemaplasini isizo balithole ngemva kwesikhathi eside ngombana iindawo ezisemaplasini zisuke zikude khulu neembhedlela.

Kungebanga lokuthi abanye abantu bakholelwa ekutheni imitjhoga yesintu isebenza ukudlula imitjhoga yesikhuwa, kuthi abanye basuke babe kude khulu neendawo la bangathola khona imitjhoga ngesikhuwa. Abanye basuke bazame imitjhoga yesikhuwa yangababeregela, bagcine sebakhetha imitjhoga yesintu.

Amarherhetjha emzimbeni womuntu asebenza ukuhlanza iingazi.

elula yokuletha iinhlahla ezakhamuzini zemaplasini, imitholapilo yethu ingakhipha umakhambangendlwana ozokukhambela iindawo zemaplasini qobe ngoLosine namtjhana ngoMvulo bonanyana abantu bemaplasini bakwazi ukuthola utjhejo lezepilo.

Kubaluleke ngokuthi.

UmNyango wePilo ungakhambela emphakathi itjele abantu ngokubaluleka kokusebenzisa iinhlahla zesintu ngombana ezinye izinto azifuni iinhlahla zesikhuwa.

Umarebulani mtjhoga wesintu otholakala emmangweni, ebawUberegisako lokha nakuthi umuntu unesifuba esitjhisako.

Awa, abantwana abasese ngaphasi kweminyaka yobudala, abafundiswa ngokwaneleko ngeenkhandelambeleko.

Umuntu wemaplasini nange angabhodwa ziinkhukhula ebusuku, angathoma ngokuthi, afowunele amapholisa.

Ngokuya ngami zesizo elirhabako endaweni yangekhethu azifumaneki ngombana umakhambangendlwana womtholapilo uza kanye ngenyanga, kanti khube abantu bagula mihla namalanga. Lokhu kuyabakatelela bona bakhambe baye ngeendaweni ezingobuduze bona bazokwazi ukufumana

Umtholo sihlahla esitholakala emmangweni

angenziwa bona abobaba baye emtholapilo.

Iintjalo ziyakwazi ukuthatha zenziwe isihlahla esizokukghona ukulapha ubulwelwe obusuke buphethe umuntu ngaleso sikhathi.

ngokuthi siyokubona la umlilo uthome khona bese sizokukghona ukubona bona yini esuse umlilo.

elula yokudosa abobaba bona babe nerhuluphelo emajimeni wezepilo, singenza bona imitholapilo yethu kuba yindawo eyamukelako, ezokwazi ukwamukela amadoda. Kwesibili, singavakatjhela iindawo lapho amadoda avame ukuhlala khona, sibafundise ngokubaluleka bona beze . Kwesithathu, lokha amadoda nakavakatjhele zepilo, kungaba khona abakutholako okunjengesipho bonanyana barhuluphele ukuvakatjhela zepilo.

Abantu bembaji kufanele batjheje zamaphilo wabo ngombana nabo babantu bayaphila begodu esikhathini esinengi ngibo abavame ukuphatha malwelwe bese bangavakatjheli imitholapilo.

Kuyenzeka bona umtjhoga kube ngowomgunyathi, ubuye godu nesigulani usisize.

Umuntu oqede ukuthola bonanyana utshwayeleke nge-AIDS, ngingamkhuthaza bonanyana avakatjhele umtholapilo wangekhabo begodi athathe imitjhoga yakhe ngendlela elungileko.

Indlela engcono yokubona bonanyana isihlahla sokwehlisa umzimba ngiso, ukobanyana umuntu afune ilwazi elaneleko ngaso isihlahleso ngaphambi kobanyana asisebenzise phezu kwakhe.

Isimane mtjhoga otholakala emmangweni begodu mtjhoga osetjenziswa bafelokazi.

Ngebanga lokuthi abantu bembaji bababantu godu ukukhuluma ngeempilo zabo kungavikela laba abasuke bathandana nabo godi nokuzivikela kwabo angeze bazivikele bona kwaphela, bazokuvikela neenthandani zabo.

sihlahla esitholakala emmangweni.

UMgwengweni yinyanga yezamaphilo babantu bembaji. Iqakatheke ngokuthi ikhuthaza abantu bembaji bona banakelele zamaphilo wabo.

Awa, iinhlahla zesintu angeze zakulapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emtholapilo. Zona iinhlahla zesintu zidinga abalaphi besintu, kube ngibo abazokutjho bona ziberegiswa njani, ingasi bona ziyokufakwa ngemtholapilo.

Awa, iinhlahla nazifakwa emtholapilo kuzakufuneka bona ziphuthelwe ngendlela yesintu.

Isitjutje sihlahla esifuna, esitholakala emmangweni esirhelebha ngokuhlanza iingazi.

Iye, isihlahla esithengiswa ligedla ngingasithenga.

Umthimuliso sihlahla esitholakala emmangweni, esisetjenziswako lokha nakuthi umuntu uphethwe

Indlela elula yokucima umlilo endaweni enesiminyaminya semithi, ukuthi umlilo uyokuvinjwa bonanyana ungasakghoni ukuqhubekela

Abantu bembaji bavamise ukuphathwa yikankere nofana i-HIV and AIDS.

Iye, kungaba kuhle bona boke abantu abatjha bahlonyiswe ngamakghono wokucima umlilo, ukwenza bonanyana lokha nakungase kuqubuke umlilo kumakhelwane, abantu abatjha bakghone ukurhelebha nakusalindwe bonanyana isicimamlilo

Awa, amalunga womphakathi akafundiswa ngokwaneleko nangokukhandela ukusebenzisa butjhilweni izinto ezingabangela umlilo oyingozi ngombana abafundisi beza kanye ngonyaka namtjhana beqise iminyaka ngaphambi bona beze. Abafundisi bavame ukuvakatjhela iindawo ezitshwenywa mlilo khulu.

Kubalulekile ukuqeda isikhathi semitjhoga ye-TB ngombana ukghona ukubulala igciwane elibange bona ube ne-TB

Ikambiso ekufanele ilandelwe ekubambisaneni kwemitholapilo nabelaphi bendabuko, ukobanyana bakhulume ngezwi linye, bavumelane begodi kube nendawo la bangakghona ukUberegisana

Awa, imitjhoga ayifumaneki ngokwanekileko eendaweni zemaplasini

Awa, ngokubona kwami, akumletheli umkhokha.

Angeze yasebenza ndawo yinye.

Isirugulu sisetjenziswa lokha umuntu nakaphethwe mgomani namtjhana sisetjenziswa lokha nakuhlanjiswa isana bonanyana singathathi imikhokha.

Iindlela ezimbi zinomthelela omumbi khulu ekuletheleni kwemitjhoga eendaweni zemakhaya ngombana imitjhoga ingafika emva kwesikhathi, nayingafiki emva kwesikhathi, iinkoloyi zingahlala zingabe zisaya eendaweni zemakhaya.

Ukothisela ukuthunyisela umuntu ngesihlahla sesintu, ngomnqopho wokuqotha umkhokha

Iqhame sihlahla esitholakala emmangweni.

Iye, iindawo zemadorobheni zithola nconywana isizo le-ambulensi.

Isizo elirhabileko yisizo umuntu alifumana navane asesimeni esimbi sokugula begodi lisizo elithenjiweko bona lokha nalifunakalako, lizokufika

Ofuze asele umtjhoga ntanzi ukuqinisekisa bona ngewamambala ngumhlengikazi namtjhana ngudorhodera.

Kuqakatheke khulu ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo. Lokhu kungobana, abantu abalupheleko esikhathini esinengi abasakwazi ukuzinakelela, ngakho nabatlhogomelwa emakhaya bayakwazi bona bakulumagelwe begodi barhelejwe nangokuthatha imitjhoga yabo ngesikhathi, babuye godi babaphekele nokudla, babuye

Lokhu kungabangwa kuthi emaplasini akuhlali abantu abanengi. Kwesibili kungaba kukuthi urhulumende akanayo imali yokwakhelwa abantu bemaplasini

Umraro lo ungararululwa ngokuthi imitholapilo ebomakhambangendlwana ikhambe emini kuphela.

Bona baya kwezangaphetjheya ngombana banemali yokuya lapho, begodu irhelebho abalithola ngaphetjheya kulirhelebho elidlula irhelebho ebebangalithola eembhedlela zangekhaya.

Isombululo salokhu kungaba kukuthi umuntu lokha nange avelelwe yihlekelele athumele indawo akiyo begodu abuye afode bona ukuphi kwenzakalani. Ukwenzelela bona iinlelesi

Awa, lokho angekhe kwayiphungula imijeje emide emtholapilo. Ngombana umuntu akazazi bona uzokugula nini. Lokhu kungenzelwa lokha nangabe umuntu kunehlelo thizeni alikhambelako emtholapilo.

Ngalokhu kufanele kusolwe abonesi.

Abantu baya iimbhedlela zangeqadi ngombanyana barhelebheka msinyana. Abahlali ama-iri amanengi esibhedlela ngaphambi kokuthi bathole

Bulula khulu ngombana abantu abanengi bangasinda. Ngombana uthole omunye into bayiqale ngelihlo lesikhuwa kanti kuyinto yesintu efuna ukutjhejwa ziinyanga.

Kubangelwa kuthi lapha zigijimela khona kusuke kungekho esimeni esihle.

Nakunganalapho kutjha khona abacimimlilo bayazilolonga.

Ngokuthi iyabavikele emlilweni.

bona ungabiza abacimimlilo namatjhana kunini.

Ukuthi bakghone ukufumana isisusa mlilo lokhu bakufumana ngokuthi bakufundele ukubhula umlilo. Nangokuthi bayazazi izinto ezingase zibange umlilo. Nokuthi umlilo ungasukaphi uzokuthi nawusuke la uyokuphelela kuphi.

Lingalumatha bekugcine kutjhe neenkhotha.

Nayilumatha umlilo kungafanele bona zoke izakhamuzi zivuke bezirhelebhane ukubhula umlilo loyo. Ukwenzela bonanyana ungadluleli komunye namtjhana umtlhatlhana oseduze nawo kungamele ugirizwe.

Okungenziwa abacimimlilo bayangena ngendlini umlilo lo bawuvimbe bonanyana ungasafiki kwamanye ama-blongo wefledzi ngombana iphayiphi angekhe lifike esithlorini.

Lokuthoma ukutholela ikoloyakho into ebizwa nge-fire extinguisher ongayiberegisa lokha nakuqubuka umlilo ngekoloyini.

Ngokuzama ukucima umlilo bese nangiqedako ngingene ngaphakathi ngiyokuhlangula abanye.

Isizo lokuthoma, esingabanikela lona singathoma sibapompe. Sibarhelebhe bona bakghone ukukhipha intuthu esele bayirhogeleko.

Uvumelekile bonyana nawe uje uraga nokucima umlilo.

Ithi, usorhulu udlala ngengozi yodwa. Kokuthoma, indlwakhe ifulelwe ngotjani. Lokha nangakhe kube nekinga epaleni yegezi usorhulu angatjha aphele nendlwakhe.

Umlilo wegezi awucinywa ngamanzi. Lokha nawucima ngamanzi ungawenza bona ugcine sele ukubhebhedlha.

Ungakwenza ngokuthi uhlole bona yoke imitanto engekoloyinakho irerhe. Ngombana lokha enye nayihlubekileko nayingase ithintane ikoloyi ingatjha. Ungabuye godu uhlole nemitanto eya ebhetrini lakho bona nayo ikulungele na ukuthi ingaya ebhetrinapho ayikahlubeki na.

Ungahlanganisa abantwana ubabizele abacimimlilo. Babafundise ngobungozi bomlilo, ngobungozi bokudlala ngomlilo, nalokhu ekufanele bakwenze lokha nakuquphuka umlilo. Babafundise godu nangokuthi bangarhelebhena njani lokha nasele uqubukile umlilo begodu babafundise nobungozi bakagezi nangezinto ekumele bazisebenzise lokha nabacima umlilo.

Kukulokha izulu naline khulu bese kwabanamanzi amanengi angaphezu kwelawulo. Amanzi la angathatha izindlu, athathe abantu, abuye godu athathe nefuyo.

Lezi esikhathini esinengi ziba seendaweni eziphezulu. Godu zingabuya godu zibe seendaweni eziphasi khulu.

Ungaba sengozini ekulu khulu lokha nawungangena ngemlanjeni bangekho besizo lokuthoma ngombana ungagcina sele ukhamba nomlambo.

bona basiwe emtholapilo.

Uhlangulwa ngokuthi bathumele isiphaphamtjhini namtjhana bathumele ibhanoyi.

Kufanele uphathe amanzi uphathe.

Bangathoma bahlole bona uDlalisa usakghona na ukuphefumula. Kwesibili, nangabe uDlalisa usakghona ukuphefumula kuzokufanele bona bathome ukumthoba ngaphambi kobana i-ambulensi ifike.

Kungaba ngurhulumende okumele abhadele iindleko zokufulela kabutjha namtjhana bakwaKabini bangazenzela.

Ezisiminyaminya semitlhatlhana i-GPS angeze yasiza.

Kufanele bakatelelwe bona basebenzise

Uthi, iinkhandelambeleko aziphikisana nekolo yesintu. Umuntu sekuzaba kuye ukuthi uyazithatha namtjhana akazithathi.

Kutlhayela kweenkhandelambeleko.

Ngingabahluthululela

Kuyasiza bona bangazithwali basesebancani.

Bangaqinisa ngombana umuntu lokha nakathoma ukusebenzisa iinkhandelambeleko. Kuba nezinye izinto umzimbakhe ongasazenziko ekufanele zenzeke.

Kufanele bazisebenzise iinkhandelambeleko

Abezimu angekhe bakufulathela.

Kuhlekuhle olawula ukuthi umuntu kufuze abanabantwana abangaki nguZimu. Ngombana umuntu nakasebenzisa iinkhandelambeleko kulokha umuntu nakazivikelako bona angabi nomntwana ngombana akakajami kuhle. Kanti-ke nguZimu ozakupha umntwana. Ungabawa uZimu bona ubawa umntwana uZimu ajike akuphe amawele. Ngakho mina ngithi, nguZimu olawulako ukuthi umuntu kufuze abe nabantwana abangaki. Godu ungazama ukusebenzisa iinkhandelambeleko zingasebenzi kugcine kusebenza ikambiso kaZimu.

Iindlela ezahlukeneko zokuhlela umndeni umuntu angasela amapilisi. Kubekhona umjovo owuthathako, babuye godu basebenzise nejazi

Ngokuthi awukazokuba nomntwana ungakakulungeli bona ube nomntwana.

Ukuthi naye umuntu ongumma uyakwazi ukuhlela ipilwakhe. Uyakwazi ukwenza okufunako athumbe afuna ukukuthumba begodu kungekho okumphazamisako ekufana nokuthi sele anomntwana namtjhana uzithwele asendleleni yokuthumba afuna

Banga lokuthi abantu abalupheleko abasakwazi ukuzikhambela baye emtholapilo begodu abanye bahlala babodwa.

ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko kukuthi abanazo izinto ezingabarhelebha ukuthi babatlhogomele okufana hlangana.

Ingabasiza ngokuthi ibakhumbuze ukuthi basele imitjhoga yabo mihla namalanga.

ngokuthi babanikele ilwazi elaneleko ngabantu abalupheleko begodu nangamagulo abantu abalupheleko abavamise ukuqalana

Qakatheke ngokuthi abantu abalupheleko kuthi kade baphila begodu bazi khulu ukudlula kithi lokha nasingabahlonipha singazithola sesifunda okunengi.

Abomatlinigi

Bekukuthi abantu abahlala

Urhulumende angaqinisekisa ivikeleko labomakhambangendlwana.

Amazizo wami athi njengoba kungibo abasiphetheko nabo bekufuze ngathana baya eembhedlela zikarhulumende. Ngombana ngibo abazakhileko sele bona bangasayi babuye basikhombisa ukuthi ngokwezomnotho namtjhana ngokwezeemali eSewula Afrika asilingani.

Abatjhayeli bama-ambulance okungaba yisombululo kibo.

okuyintumbantonga kugula okungathelelana lokha abantu nabangaya emsemeni bangakavikeleki iye omunye wabo nange anokugula. Kungabuye godu kuthelelane lokha wena umuntu nawungaphatha igazi lomuntu onabo ukugulokhu lokha nawe nawusikekileko namtjhana kuna la ulimele khona.

kugula umuntu angakuthola lokha nakangathathi kuhle imitjhoga yakhe. Ukugulokhu bungatjhuguluka ekusukeleni ku-HIV kuye ku-AIDS lokhu kubangelwa kuthi umuntu akathathi imitjhoga

I-HIV namtjhana i-AIDS uyithola ngokuthi aya emsemeni nomuntu onabo ukugulokhu angakazivikeli begodu angayithola nangokuthi aphathe igazi lomuntu onokugulokhu.

oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS ngingamtjela ukuthi akathathe imitjhoga yakhe ukwenzelela bona azokukghona ukuphila isikhathi eside.

Umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV angavakatjhela umtholapilo wangekhabo ukuze athole ukuthobeka ngokomkhumbulo begodu angabuye athome athathe imitjhoga yakhe.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi lokha nabaya emsemeni basebenzise ijazi lomkhwenyana begodu babuye bangaphathi igazi labantu.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana. Imitlhatlhana ingakhiwa kabutjha ukwenzelela bona kube nendlela kungabi siminyaminya

Lokho angeze kwayiphungula imijeje emide emtholapilo ngombana umuntu akazazi bona uzokugula nini. Lokhu kungasebenza lokha nakuthi uzokuya emtholapilo uyokuthatha imitjhoga.

Kufanele kusolwe umtholapilo ngokungamnikeli isizo.

Kungokuthi iimbhedlela zangeqadi zisebenza msinyazana begodu boke abantu ziyabanikela itjhejo akekho umuntu obuyele ekhaya angakalifumani

ziimbhedlela ezingekho ngaphasi kwarhulumende begodu ziimbhedlela lapho umuntu azibhadelela khona zoke iindleko.

Abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko esikhathini sanje.

Akukafaneli bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo.

iinhlahla zesintu zingakulapha ukugula kwamalanga

Ungabakhuthaza ngokuthi kube namahlelo lapho abalaphi bendabuko bakhambela khona iimphakathi bafundise abantu ngeenhlahla zesintu nangendlela ezisetjenziswa ngayo.

Awa, ihlangano ejamele zamaphilo ayiyenzi imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe

Engasiza khulu ukufaka iinhlahla zesintu zemtholapilo ngurhulumende ongasiza khulu ngokuthi kube nendawo lapho iinhlahla zesintu sizokwenzelwa khona begodu zibuye zisiwe eembhedlela.

Nazo zingaba ngeebhodlelwana namtjhana ngeepakana begodu kubuye kubhalwe bona umuntu uzozisebenzisa njani. Umuntu abuye azi nokuthi isihlahlesi ngesani ngombana ungathola ukuthi umuntu ozobe asebenza ngazo akazazi. Ngakho nazibhaliweko kuzobabulula ukuthi lo osithathako uyoyisebenzisa akwazi ukuthi uzozisebenzisa

Abonesi nabodorhodera akukafaneli bona bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Abodorhodera nabelaphi bendabuko kufanele bona

kungasiza begodu

nezesintu kumele zihlukaniswe.

Kusazokwenzeka bona imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

kweemtholapilo nabelaphi bendabuko ikambiso engenziwa ukufundisa umtholapilo ngendlela abelaphi bendabuko abasebenza ngayo.

Akukafaneli bona imitjhoga yesikhuwa ilethwe

Abanye abantu bangayisebenzisa imitjhoga

kungenziwa ngokuthi urhulumende abenesivumelwano neenarha zangaphetjheya bese kuthi kungaba njalo-ke kube kuthi kuzakuba kuthi iinhlahla zesintu zithathwe nazo zisiwe ngaphetjheya.

Lokhu kungaba kuhle khulu ngombana abantu abanengi bangasizakala begodu namaphilo amanengi

Ziqakatheke ngokuthi zipha abantu isizo elirhabako begodu zibuye ziqakatheke nangokuthi labo basuke banganaso isithuthi sokuthi umuntu singathatha simuse esibhedlela i-ambulance iyakghona ukukwenza lokho.

Zivame ukuqalana neentjhijilo ezilandelako, ukungabi sebujameni obuhle bendlela begodu zingabuye ziduke eendaweni zemakhaya ngombana abanazo izinto ezibizwa ngokuthi yi-stand number esikhathini

Iindlela ezimbi zikukhandela ngokuthi iinthuthi zabagulako azikghoni ukukhamba kizo lezo ndlela begodu nange zikhamba azikghoni ukukhamba

Umphakathi lokhu ungakwenza ngokuthi lokha nakunomuntu ogulako isithuthi nasizako. Isithuthi basitjele bona sizokukhamba njani basiyokufika la kufanele siye khona. Umphakathi begodu ungahlangana ulungise indlela ukwenzelela ukuthi isithuthi nasokukhamba singatholani nobudisi.

Iye, ngokuya ngami isizo elirhabako lezepilo liyafumaneka endaweni

Bangafundiswa ngokuthi umasipala eze azobafundisa bona bakhe njani begodu kube kumasipala ozobamedela bona izindlu zabo kufanele zibe ngangani begodu zivuleke njani ukuze kuzokuba khona indlela.